Kasheko lena ke tlo le ruta ka meriana ya mekokotelo le meriana ya manne ya nnete. Ntho ya pele o tlamehile hore oe oe shebe ha o tshwerwe moriana o tlamehile o check-e hore mongolo wa teng o o ngotswe hantle na. O ngotswe hantle ke ntho ya pele o check-e, le hore e kwaleile hantle kapa e bule, moriana o kwaleile kapa o bulehile. Haebe ha wa kwaleha hantle, ha se ona hobane o tlamehile o fuwe moriana o kwalehileng hantle. Hape e nngwe ntho e tlamehile o e check-e, haebe o kile wa fiwa moriana oo pele o kgone ho check-a. O kgone ho bona hore e ya tshwana na meriana eo hape o kgone le ho bona expiring date.

Ka mokgo nna ke bonang ka teng, ke bona e le ntho e lokileng haholo haholoholo holo, hobane e ya ho thusa ska motho wa mosadi ha o sa batle ho bana le ngwana. Nako tse ding o thole hore ha o so batle ngwana o na le dintho tse ngata ha o tsebe le hore o tla mo hlokomela jwang. Jwale ho lokile hore o ba ne le tsona dithibela pelehi. Ke bona e le ntho e lokileng.

Sebaka hore hobaneng nurse kapa doctor eo file moriana hore o ho nwe, ho sa nwe moriana ho kotsi haholo hobane o kekebe wa fola. E ne ho sa foleng wa hao ho ka etsa hore ho eketse ho eketsehe dintho tse ding mmeleng wa hao. Jwale ke ka hoo, o kekebe wa fola dikotsi di ngata, tse ding di ka etsa hore o bo hlokahale ha o sa nwe moriana. Ho wa hlokahala haholo hore o nwe moriana.

Nna ka mokgo ke bonang ka teng, ke bona ba leka haholo. Ho elelliswa setjhaba ka dihlahiswa tse seng molaong, ba di hlahisa ho di-TV ho di-radio. So le le rona re hloka hore re mamele ha o buiwa, re kgone ho bula ditsebe, ro utlwe.

Nna pono ya ka ke hore ha ho na ntho e setjhaba se ka etsa batho ba kula ebile ha ba iketsise. Jwale ntho e mmuso e tlamehile e etse ke hore e nne patale dipetlele hore ba kgone ho thusa batho ba kulang. Hoja mmuso o ile wa etsa hore batho ba bane le mesebetsi ba sebetsa, nkabe ho sena tjhelete e ngata e ba e patalang ho dipetlele tsa mmuso. Hobane batho nkabe ba ipatalla ho dipetlele ba basebetsi jwale ba kula. Ho tlamehile hore ho etsuwe jwang? Mmuso ha no ntshe tjhelete, o thuse batho ba kulang.

Nna ka mokgo ke bonang ka teng ke bona setho, sa sekgowa e le yona tsela e lokileng ho rera lelapa. Hobane ha ke shebisisa hantle le bana ba teng, ba hola e le bana ba nang le molao, ba hola e le bana ba sebetsang hantle. Ke bona e le ona tsela e lokileng ka mokgo ba etsang dintho tsa bona ka teng ebile ba tswelletse pele ka bophelo. Ba hodisa bana ba bona, ba na le moikarabelo, boikarabelo.

Ke utlwa ke ba thabetse haholo batho bao, hobane ke e tlo ba thusa haholo. Ntho e ya hore ho tlamehile ba dule ba ntse ba ya clinic-ing ho yo thola moriana, ba bang ba ba qetella ba sa ye hobane ba na le mabaka nako tse ding. O thole hore le mosebetsi e ba sebetsang ha se mesebetsi e motshwari wa hae ha mo tshware hantle ha kgone ho ya ho sayeng wa hae, hore a thole moriana o qetela a kula, a kgutletse morao. Jwale ha ba ba file moriana o lekaneng dikgwedi tse tshelela. O tlo nwa a kgone hore a kgone ho tswela pele le bophelo ba hae, a se ke a kula.

Nna ka mokgo ke bonang ka teng, ke bona mmuso e le nnete a ba thusa batho ba fokolang. Hobane hona tje batho ba fokolang se ba kgona hore ba ye dikolong pele ho ne ho se kgonahale. Hape, ntho e nngwe e ntle ke hore le ha ba qetile dikolong, ba kgona hore ba thole mosebetsi, mmuso o ba tholla mosebetsi, o ba fa le tjhelete kgwedi le kgwedi. Ke bona e le ntho e ba thusang haholo ebile e le ntho e ba tsoselletsang hore ba kgone ho bona hore le bona ke batho ba itshwanela le rona, ba kgona ho phela bophelo bo hantle.

Nna ha ho na monna o ke mo tsebang o kileng a fiwa keletso e jwalo. Lebaka le ba se fuweng keletso eo e jwalo ke hobane banna ha ba tshwane le rona, le ha ba hlekefetswa, ha se batho ba buang jwalo ka rona basadi. Ke batho ba ikwallang, ebe ntho ba etse sephiri. Jwale rona jwale ka batho re na le ntho eo ya hore ho hlekefetswa ha basadi feela hobane ba bua. Banna bona ha ba hlekefetswe ke ka hoo ho se nang monna eo ke mo tsebang a ileng a fuwa keletso.

Ha ke bone ho hlokahala hore mmuso o tlameha hore a tjhentjhe di-clinic tseo tse tsamayang, ntho e tlamehileng hore a di etse, a nna di kgutlise ntse di le ka mokgo di ne di di ka teng. Ke hore feela di sebetse, batho ba kgone hore ba ba ne le clinic haufinyana hobane bongata ba rona re re tswafa ho ya di-clinic-ing hobane di dihole ebile ho wa tlala. Jwale ha re na le di-clinic tse tsamayang di tlo etsa maphelo a rona, a be bobebe le batho ba kulang ba tla kgona hore ba thuse.

Dumela mohlomphehi o bua le Matshepo mona. Ke ntse ke eme e sale ke fihla ka hora ya bosupa. Ke emetse clinic e tsamayang clinic ha eso fihli. Re na le batho ba bangata ba kulang hona le mme a kulang haholo e sale a ntse a eme a emetse clinic, clinic ha eso fihli. Re e emetse hobaneng sa fihla clinic? Hobane o tlamehile hore ka nako e be e se e fihlile. Ho na le batho ba hlokang thuso haholo, ke ka hoo ba fihlile mona. Jwale ha clinic e sa fihla hothwe ho etsahale eng ka batho bao? Hobane ho ka ba na le motho a ka hlokahala hona tje hoja ana thotse thuso, ho ka be ho bile ho le betere.

Ntho e batswadi ba ka kgona ho e etsa, ba kgonang ba ka kgona hore ba thuse mmuso ka taba tsa ditjhelete. Hobane mmuso le ona ha o na wona yona tjhelete ya hore e rekele bana dijo. Batswadi ba ka kgona hore ba ntshe sente e nngwe le e nngwe eo motswadi a kgonang ho e ntsha a e ntshe ba bane le yona ya ko sekolong e beuwang. Hore haebe hona le ntho tse shotang, sekolo se kgone hore se tlatse hore ba tla ba kgone ho fepuwa dikolong. Hape ntho e nngwe, le ka haeba hona le batho ba batlang ho bua le bona, batswadi ba ka kgona hore ba ngole lengolo, lengolo leo le tla iswa ho ba baholo ka taba tsa ho fepa bana dikolong.

Lebaka le etsang hore nna ka ho bona hwa ka, banna ke hore ba tshwerwe ke botswa. Ke ka hoo ba bonahalang ekare ha ba ha ba itlhokomele ho na le basadi. Mafu a, a tsebahalang ana, re na le tsebo ka ona re le batho ba basadi le bona, batho ba banna ba na le tsebo e ngata kae ka ona mafu ana, ke hore bona ba kgetha ho iphapanya, ke ka hoo ba bonahala e le batho ba kulang haholo ho na le rona basadi. Hobane ba tshwerwe ke botswa ebile ba iketsa ka re ha ba na tsebo.

Nka mo eletsa ka hore a ye sepetlele ho yo bolla, lebaka le ke ke kgethang sepetlele ke hobane ho ya sepetlele ho ho lokile haholo, ho na le hore o ye thabeng. Sepetlele ho na le batho ba ithutetseng yona ntho eo ya ho bolla, ba ithutetse yona ebile ba tseba hore na le ba thabeng. Re bona ditabeng mona hore ho na le bana ba ba ngata ba bashemane ba hlokahetseng ka baka la bohlaswa, bohlaswa bo boholo bo etsahalang thabeng hobane batho ba etsang ntho eo ke batho ba sa tsebeng letho, ba sa yang le sekolong. Jwale ho betere a ye sepetlele hore a kgone ho fola ka pele, a phele.